Abaqashi abavelani nyhani nabasebenzi ngoba ke ihlala isenzeka loo nto yokubana kube khona uqhankqalazo kwizithuthi esizisebenzisayo zikawonkewonke. Xa ufika ngosuku olulandelayo emsebenzini, uxabane nomqeshi. Umqeshi angavisisani nale nto omxelela yona. Mna ndicinga ukubana abaqeshi indlela abangazama ngayo ukusebenzisana nathi, thina baqabeli beemoto zikawonkewonke sisebenzela bona, kukubana xa ngaba lukhona olo qhankqalazo basinike ixesha lokubana masingezi emsebenzini ukuze nathi sihlale sikhuselekile. Basinike elo xesha ngoba abanothi bayasilathanda ezindlini, uqhankqalazo luvala yonke imoto ehambayo. Indlela lula kukubana singaphangeli ngemvume yabaqeshi.

Into etsalela abakhenkethi baphesheya kolwandle ukuba bandwendwele ezilokishini zethu, bathanda indlela esiphila ngayo ezilokishini okanye emakhaya, bayayithanda leyo indlela. Yindlela abangayiqhelanga and bona bathi xa bebona ezo zinto bafike bathathe bafote, bathathe iividiyo. Bona babona ezinye izinto ezibalulekileyo ezingumsebenzi thina esingabonakaliyo ukubana zingumsebenzi, bona bayazibona. Xa kusemakhaya bazoya kukhona indawo ekuthiwa ngamadwala kweyam ilali. Baye emadwaleni bafike bafote beqabele phezu kwalawo matye amakhulu bafote, bathini, beze emizini kube mnandi. Uba ngaba kukhona inyama exheliweyo ubabone besitya le nyama, befuna wena mbombothi wena ntoni. Bathanda leyo nto, indlela esibaphethe ngayo entle. Enkosi.

Mna indlela abaphethe ngayo abaqhubi bezithuthi zikawonkewonke andihambisani nayo, baluhlaza abaqhubi bezithuthi zikawonkewonke. Yonke into abayenzayo bayenza ngodlame. Xa bevala iindlela bazivala ngodlame ngongathi ngowabo lo mgwaqo. Andihambisani na le nto bayenzayo, ingaske urhulumente angangenelela kwizinto ezilolu hlobo, ayilwe, ngoba ilizwe lonke kukhalwa ngabo abaqhubi bezithuthi zikawonkewonke. Bazindlobongela, abasiphathi kakuhle. Ngoba nale nto bayenzayo yokuvala iindlela ukubana singahambi, zichaphazela nabantwana besikolo ekufuneka baye esikolweni. Ngaske urhulumente angangenelela ayilungise le nto, ingenzeki ngolu hlobo.

Into engenziwa ngabaqhubi beetekisi ukuze kunciphe umsindo, kukusebenzisana beyilaa mibutho yabo ngoba umsindo uqala ngabo ngokwemibutho yabo engavisisaniyo. Kukuvisisana bebodwa kuqala ukuze yonke into ihambe kakuhle, mabavisisane bebodwa. Amaxabiso abe mahle okuqabela itekisi, bangabizi ingathi babiza intloko yesitimela. Basebenzisane kakuhle nabagibeli iiteksi zabo. Bangebelani abantu ezindleleni, bangalayishi apho okungafanelekanga ukubana balayishe khona. Xa besenza ngolo hlobo kuzohlala kukuhle emigwaqweni nalapha eMzantsi Afrika, akuzubakho dushe.

Xa bendinemali ndingavuya kakhulu xa ndinokukhenkethela e-England, ngaphaya kwelaa mangesi. Ndiyalithanda elo lizwe, ndingavuya kakhulu xa ndinokuba nemali ndikhenkethele kwelo lizwe. Liphupha lam ukuba mhla ndakhenketha, mhla ndaba ngumntu ome kakuhle nangoko nangasepokethini, lelinye lamazwe endingathi ndikhenkethele, iNgilani.

Mmelwane akukho rayithi ukuvumela umntwana osemncinci ongekayidibanisi umnyaka oneshumi elinesibhozo uba angaqhuba imoto. Akuvumelekanga engenazo amaphepha okuqhuba imoto emgwaqweni, akuvumelekanga. Nditsho nokubana ngumntwana ongaphezu kweminyaka yeshumi elinesibhozo, akuvumelekanga uba aqhube engenampepha zomgwaqo, kuyingozi. Uzokwenza ingozi uzawubotshwa ngamapolisa ayovalelwa kwezimnyama izisele. Akuvumelekanga mmelwane, umntwana sumteketisa ngemoto, makaqale abe namaphepha amvumelayo ukubana angayiqhuba imoto.